Eya, ke nahana hore dihwai di hlahise dijalo tseo ka palo e ngata hobane ka ha dijalo tseo ha di a itshetleha hodima komello. Hoo ho bolela hore le ha komello e ka ba teng, setjhaba se tla dula se thola dijo tse ntle, tse matlafetseng.

Ka ha naha ya bona e nyane, ha hoba le dikgohola ba lahlehelwa ke dijalo tsa bona di le kaofela. Hodima moo, ha naha ya bona ele nyane ha ba kgone ho etsa dijalo tse lekaneng hore di ka rekisiwa ka sekgahla. Ka hodima moo, ka ha naha ya bona e nyane ha ba kgone hore ba phomotse mobu hore ba se ke ba jala. Ba tshwanetse hore ba dule ba ntse ba jala. Ka hoo, mobu o fela matla.

Nkare ho batho ka ho lema hore batho ba tshwanetse hore ba iketsetse mesebetsi ka ho lema hobane ho lema ha ho hloke tjhelete e ngata. Mang le mang a ka iqalla kgwebo ya temo. Mang le mang a ka iketsetsa seratswana, mme a jala, ka mora moo a kgona hore a rekise dihlahiswa tsa dijalo tsa hae.

Seo rapolasi a ka se etsang ho tlosa lehola le bolayang poone ya hae, ke hore a kenye batho mosebetsing mme ba hlaole ditshingwana le ditshimo tsa hae. Ka hodima moo, a ka reka le tjhefu ya lehola hore ae tshele moo leholeng leo le kgone ho shwa.

Seo se bakuwa ke ha rapolasi a dula a ntse a lema sejalo se le seng. Mobu o qetella o lahlehetswe ke dimatlafatsi tsa ona. Mme seo rapolasi a ka se etsang, ke hore a ka reka dimatlafatsi ho matlafatsa mobu wa hae. Ka hodima moo, rapolasi o tlameha hore a ele hloko hore a se ke a jala sejalo se le seng dihla tse latellanang.

Ke makaditswe ke tsela eo technology e hatetseng pele ha ho tluwa dinthong tsa temo. Ke makaditswe ke ka tsela eo diterekere di seng di ikganna ka tsona. Le ka tsela eo ho seng ho le bobebe hore bo rapolasi ba ka dula ba beile dijalo tsa bona kapa ditshimo tsa bona leihlo. Ba sebedisa difofane tse nyane tse bitswang di-drone.

Kene ke tlo iketsetsa kgwebo ya ho lema hobane kgwebo ya ho lema e bobebe hore motho a ka e qala. Ka hodima moo, ha e hloke le dintho tse ngata. Jwale ne ke tla iketsetsa yona kgwebo ya ho lema, hape ne ke tla etsa yona hobane ena le tjhelete e ngata.

Di-university le di-college di ka tswela pele di ya ruta batho ka tsa temo, di ya ruta setjhaba ka tsa temo hore setjhaba se tsebe ho itemela. Ka hodima moo, di-university le di-college di ka thusa setjhaba ka hoba fa lefatshe, le ba fe le tsebo e tebileng ya hore batho ba sebedise lefatshe leo jwang ha ho tluwa dinthong tsa temo.

Ha ke qala, nka qala ka disebediswa tsa bohlokwa. Disebediswa tse tshwanang le dipeo, di sebedisa, disebediswa tse tshwanang le disebediswa tsa masimong. Mme ha nako e ntse e ya, ke teng moo nka rekang disebediswa tse tshwanang le bo diterekere ha kgwebo ese e hodile kapo e atlehile.

Se bakang phahamiso ya theko ya dijo polasing, ke ha kotulo ele e nyane. Seo se bakuwa ke ha hona le dikgohola kapo hona le dikomello. Mme se etsang hore hobe le theolelo ke ha kotulo ele e ngata. Seo se bakwa ke ha dihlahiswa tse kotulwang di sa sitiswa ke letho ho holeng ha tsona, mme di le ngata.

Nka kgetha ho fumana naha hona le ho fumana tjhelete. Lebaka-baka ele hore naha ke lefa leo ke tsebang hore le bana ba ka ba tlo le sebedisa, le bana ba bona ba tlo le sebedisa. Hona le tjhelete e tlo felang e se kgale.

Batho ba kgale bane ba jala ka matsoho. Mme bane ba sebedisa dikgomo le ditonki ho kotula.

Ho etsa serapa ka morao ho ntlo, nka qala ka ho sheba sebaka se matlafetseng ho ka ba le dimela. Ka hodima moo, nka qala ka hore ke jale dimela tse tshwanang le moroho wa lapeng, dimela tse tshwanang le mokopu le bo dihwete. Hobaneng ke tsona tse holang ha bobebe lapeng.

Dumelang. Ke founa ke tswa lefapheng la tsa temo. Ke founa tjena ke batla dintlha tse felletseng ka projeke ya rona ya lefapha ya ho tjheka mekoti ya metsi. Mme ke batla dintlha tse felletseng tsa hore ke tlo ke tlo romela batho hore ba tjheke kae polasing ya lona? Le hore na polasi ya lona e fumaneha ho kae? Le hore ha ke fihla moo, ke tlo buisana le mang ka ditaba tseo?